Nna nka ngangisana le mokganni ka hore ke bule App-o ya ka ya Uber. Ke mo bontshe hore na ka nako eo keneng ke kopa Uber hore e tlo nlata, e ne ele bokae? Hore re ska nna ra isana kwana le kwana. A ska mpatadisa tjhelete e nngwe eo nna ke sa e tsebeng, re patale tjhelete eo e app-o ya ka.

Nna ke nahana hore batho bana ba di-Uber le ba di-Bolt, ba tlameha ba ngodiswe le bona ho mekgatlong ena ya ditekesi. Hobane tjhe, kannete di-Uber di re thusa haholo le di-bolt hobane bosibu di teng, bosiu kaofela. Le hape di o beha moo o tlamehang o ye teng, eseng jwalo ka di-axi di o siya setopong. Nna ke nahana hore ba tlameha ba sebedisane hantle, ba tsebe hore ditekesi di tsamaya ka nqa e feng? Di-Uber di tsamaya ka nqa e feng? Di siya batho kae? Batho ba be le kgetho ya hore yena kajeno o batla ho palama taxi hobane e tlo mo siya mona, Uber kajeno e tlo mo siya mona. Ke nahana hore ekaba ntho e ntle haholo ha ba ka sebedisana.

Nka jwetsa hore mokganni hore ha keno kgona ho palama hobane ke moo o so o palamisitse motho e mong. Ke kopa hore na ke cancel-e Uber ena, ke kopa e nngwe. Hobane ha ke tlo kgona, ha ke ikutlwe hantle ho palama le motho e mong empa ke kopile ke le mong.

Nna ke bona ditefo tsa makoloi ho ya toropong di le hantle haholo. Ha di boima hobane le theko ya di-petrol-o e hodimo haholo.

Hona le ditekesi tse fapaneng mona. Tekete ya pele ke four hundred-e, mme yona bese ya teng e tla tsamaya ka hora ya borobedi hoseng ebe e fihla ka hora ya boraro mantsibuya. E nngwe tekete bese e tla tsamaya ka hora ya leshome le metso e mmedi mantsibuya ebe e fihla kwana mantsibuya hape ka hora ya botshelela. E nngwe e tla tsamaya ka hora ya botshelela ebe ke yona ya ho qetela eno hee. Ha e tsamaya ka hora ya botshelela e tla fihla kwana ka hora ya leshome le metso e mmedi mesong. Jwale ha ke tsebe na o ka thabela e feng?

Ee, batjhaki ba ka nka ba batlela koloi kapa ra tsamaisa, ra tsamaya ka Uber ra ya di-museum-ong tsa rona. Ka ba bontsha ka history ya rona, ebe ba le mo ho jellwang teng, dipoleke tsa dijo tse fapaneng ba bone hore na re ja eng? Jwang? Nka ba isa le dipolekeng tse ding tsa boithabiso, ba bone hore re ithabisa jwang? Ka ba bontsha hape le, mohlomong ka moo re rekang diaparo tsa rona di jwang? Tse batho ba di thabelang haholo le dijo tse ding tsa mona makeisheneng di fapane le jwang le tsa di-restaurant.

Ha o tlo palama sefofane ha o tsamaya, o lokela ho fihla ho hora ya, tse pedi ho isa ho tse nne pele ho nako ya hao ya sefofane e tsamaya. Hore o kgone ho iketla hantle, o etse dintho tsa hao hantle ebe o kgona ho dula fatshe o iketlile ho fihlela nako ya hao ya o tsamaya. Nna ha ke se tshabe sefofane, ehlile ke bona ele ntho e ntle haholo ebile o bona lefatshe le le letle haholo ha o le hodimo kwana. Ebile hape se etsa hore se boloka le nako hobane se tsamaya nako e nyane ho feta ha o tsamaya ka makoloi.

Atjhe, nna ke bona e se ntho e hantle eno ya hore ba hanele batho ha ba palamisa le batho bao ba ba tsebang. Hbane kannete tjhe, batho ba bang ha bana tjhelete e lekaneng ya hore ba ye mono ditekesing kapa makoloing a bona. Ka nako e nngwe ditekesi tsena tsa bona di nka nako e telele ebe di emela ho tlala. Athe motho eo tatile, a tatetse moo a yang. Jwale ha ya mono makoloing a bona, a ba a siya ke nako. Tjhe, ke bothata haholo nthwena. Ha ba tlameha ho dumella batho ba palame transporoto eo ba e batlang, e hantle ho ya ka maemo a bona hore na motho o tatile ho le hokae?

Nna o teng mokganni wa bese e ke mo tsebang empa fela le ha bana le ho, ba dula ba fapana ha ngata-ngata. Empa tsamayang tjhe, boitshwaro ba hae bo botle haholo ebile o re kgannela hantle. Ke hore ha ele yena a kgannang re tlo fihla ka nako, bese ha e jahe le ho jaha, re tsamaya hantle. Ho utlwana ra utlwana feela ka ho dumedisana le kae? Re teng. Ka nako e nngwe kena le ho mo fa bo seno jwalo-jwalo seo ke se tshwereng ebe le yena ka nako e nngwe o tla mpha bo bo di-chips nyana tseo a neng a di ja. Ke kamano ya rona e ntle haholo. Ka nako e nngwe ha bona hore kajeno ha ke a palama, o tla nletsetsa mpotsa hore na ha wa tla mosebetsing kajeno? Ke kamano e renang le yona le yena eo.